Ewe, kubalulekile ukuba bafunde ngezityalo kuba kaloku zikhona izityalo ekungamelanga ukuba sizitye, zibe khona izityalo ezimele ukutyiwa ngabantu. So, kubalulekile bathi xa bezithenga bayazi ukuba zeziphi izityalo ezityiwayo, zeziphi ezingatyiwayo. Kuba xa utye izityalo ezingatyiwayo ungawuhambe, uhambe ugule okanye uzibone sele usweleka. Kubalulekile ke nakhona nakwaba bafuna ukulima ezo zityalo emakhayeni abo ukuba bazazi ukuba zeziphi izityalo abanokuzilima.

Ukuqesha abantu abasebatsha kungabanceda ukuba bafumane iimbono ezintsha malunga nokuqhuba eli shishini lokufama. Kaloku abantu abatsha baye babe neembono ezahlukileyo kwabantu abadala. Iimbono zabo ziye zihambelane notshintsho kwiteknoloji kwaye ke abantu abatsha baye babe namandla ngoba basebatsha, imizimba isavuma. Enye into kukuba umsebenzi akhawuleze ukuhamba kuba aba bantu banemizimba evumayo ngenxa yeminyaka yabo.

Izityalo ezininzi ziye zingaqhubi kakuhle xa ileli xesha lonyaka elomileyo. Kkodwa ke zikhona izityalo eziye zichume ilelo xesha izityalo ke ezifana neeminti, namakhala kunye ne-aloe vera. Ziye zona zikwazi ukuthi zikhule ngoku umhlaba esomileyo.

Abafuyi bangakwazi ukukhusela imfuyo yabo kumakhalane ngokusebenzisa idiphu, ngokusebenzisa izipreyi. Onke ke la mayeza aye afumaneke kwiindawo ezithengisa amayeza. Nakananjalo ziye zibe khona izikhuseli abanokuzisebenzisa ezifana nokudibanisa.

Emva kokuba inkukhu ibanjiwe kuye kufuneka ukuba ayibophelele njengokuba ke esemncinci kofuneka ukuba ayibophelele ukuze ingazuphinda ibaleke. Xa eyibophelela ke ngoku uza kuthatha imela, athathe isitya, isitya ke esingenanto. Awuthatha loo mela leyo uyinqumle umqala ugqiba kwakho unqumla umqala funeka ube kanti ke sewuwabilisile amanzi ashushu. Awuthi obila loo manzi awagalele kwesaa sitya afake la nkukhu phaa ayixhwithe. Iye ixhwitheke ke lula xa igalelwe la manzi abilileyo. Ayixhwithe ugqiba kwakhe ukuyixhwitha uza yivula ke ngoku akhuphe iziphakathi.

Ukuzicheba kakuhle iigusha kuye kubangele ukuba ixabiso lokuthengisa uboya begusha libe likhulu kwaye xa zichetywe kakuhle uboya obuphinde bukhule buye bukhule kakuhle kungekho obunye ububoya ubungakhange buchebeke. Xa uboya bubuninzi obuchetyiweyo, loo nto ibangela ukuba umntu okanye umfuyi afumane imali ethe xhaxha.

Ndingaqale ndimbonise imali endiyifumeneyo ngokuthengisa le sunflower, ndimxelele ukuba kulula ukukhulisa i-sunflower njengoko ingadingi ukukhathalelwa kakhulu. Kwaye xa uyilimile iyakwazi ukuba ungayinkcenkcesheli kakhulu. Iyakwazi ukukhula ngoku umhlaba omileyo.

Ndingathatha ulwazi endilofumeneyo kulo msebenzi ndikwazi ukuba nam ndizilimele ekhayeni lam ndithathe ezo zityalo nam ndizithengise ndiphinde ndizisebenzise kwa ekhayeni kuba sizitye. Apho ke andinowusokola mali kakhulu kuba ndizithengisela kwaye kuba ndiwuvuna kum egadini. Andinosokola kakhulu ndingakwazi ukufumana imalana ethile ukuba ndiziphilise.

Izityalo ezikwazi ukukhula ngexesha lembalela likhala, yi-aloe vera, yi-sunflower, ne-cornflower.

Ndingathi abantu bakudala ngabona banolwazi ezilalini malunga nokuba zeziphi izityalo ezifanelwe ukutyiwa. Ulutsha langoku lona alunalo ulwazi kakhulu kuba abazibandakanyi kakhulu ngokulima. Kungako ke kubalulekile ukuba bona bafundiswe ukuba zeziphi izityalo ekumele ukuba ziyatyiwa zeziphi ezingatyiwayo.

Okokuqala, into ebangela ukubana imbuyekezo yomhlaba ingenzeki kakuhle lupolotiko. Abantu bezopolotiko baneezimvo ezahlukeneyo malunga nokubuyiselwa komhlaba. Kwaye abantu abawuthathayo umhlaba ngoku abafuni ukuwubuyisa. Kukho ke nemigaqo kanye izisekelo ekumele ukuba zenziwe phambi kokokuba umhlaba ubuyiswe. Umzekelo kweli candelo lepolitiki ilizwe lase-USA liye lazingena bengafuni ukuba umhlaba abuyekezwe ebantwini babo. Zininzi nje iingxaki ezayalamene nokubuyiselwa komhlaba ebantwini.

Mna ndithanda ukutya okungekho sezinkonxeni, ukutya okuphuma entlabathini, not okuprizeviweyo kuba ndiyabhiliva ukubana zonke izondlo ziba khona kukutya okuphuma ezigadini kunokutya okufakwa ezinkonkxeni kuhlale ixesha elide kungasetyenziswa.

Ndingabaxelela ukuba imisebenzi yaseofisini inqabile kakhulu kwaye akunyanzelekanga ukuba bafundele imisebenzi eza kubasa eofisini. Kodwa ke ukuba banokufundela ezolimo bangakwazi ukuthi noba abawafumenanga umsebenzi, bakwazi ukuziholela amashishini abo apho bazawukwazi ukuthengisa izityalo ezo bazilimileyo kuba kaloku imisebenzi inqabile apha eMzantsi Afrika.